Lokhu okuphilayo kudinga ukuthi ube namakhemikhali akhona azokulekelela ekuthenini ulwisane nezinambuzane kanti lokhu okujwayelekile kudinga ukuthi usebenzise umanyolo uma usakutshala.

Ukugwema ukuthi kube nomsokamo nokuba ukudla kungcole noma impahla ingcole, kudingeka ukuthi impahla ipakishwe ephepheni elingawona upulasitiki ngoba lokho kwenza ukuthi kube nomsokamo, kube futhi nokungcola, kungcono kusetshenziswe iphepha eliyikhathoni, ilona elikwazi ukupakisha kahle impahla.

Yingakho kuye kusetshenziswe izinkabi noma izimbongolo ukuhlukanisa imigqa lena okutshalwa kuyo ngoba kubalulekile ukuthi imigqa ifane, ilingane futhi. Ngaleyo ndlela, izitshalo ezikhula lapho zizoba yinto efanayo, zizofana futhi zikhule kahle esikhaleni esilinganayo, zikhule ngokufana, zikhule zilingane.

Ngokubuka kwami, inkinga ingaba sekupakisheni ngoba uma amaqanda engapakishekile kahle ngendlela elungile, ilokho kungabangela ekutheni agcine alimalile. Ngakho-ke, umphathi-pulazi kuzo amele athole indlela okuyiyona yokupakisha amaqanda njengoba baye benze nasezitolo, siwathole ephila.

Ukuthi ufake umanyolo enhlabathini ukuyenza inhlabathi ihlale inomsoco nokuyivukuza ngaso sonke isikhathi ukuze ingawulahli umsoco, zikwazi ney'tshalo ezikhula khona ukuthi zikhule kahle zingabi nakuphazamiseka.

Ukuthi umhlabathi uwufake umanyolo futhi kube umhlabathi ovukuzekile omanzi futhi. Ngakho-ke, izitshalo ezikhula lapho zikhula zinempilo ngoba umhlabathi ujwayele ukuthola amanzi futhi ufakiwe nomanyolo.

Ukuhlola ngokuthi ubheke ukuthi umhlabathi wome kangakanani. Uma umhlabathi wome kakhulu, izitshalo zakho azikhuli kahle futhi azibi nomsoco. Okusho ukuthi umhlabathi awuvukuzekile noma ususebenze kakhulu. Ngakho-ke, kusuke kumele ushintshe indawo yokutshala izitshalo zakho noma uvukuze wona lowo mhlabathi, uwufake umanyolo, ulinde isikhashana bese uyatshala kabusha.

Izinkomo zokulima lezi ezibizwa ngezinkabi noma usebenzise ugandaganda lona wokulima. Ngaleyo ndlela, uzokwazi-ke uvula kahle imigqa enhlabathini ukuze nezitshalo zakho zibe kahle.

Ukuze ugcine umhlabathi wakho uyinto eyodwa, uhlale unempilo, kumele ushintshanise izitshalo zakho, ungaphindaphindi izitshalo ezizodwa emhlabathini owodwa. Ngalokho, uzogcina umhlabathi wakho unempilo kanjalo indle iyasiza futhi ekwenzeni umanyolo emhlabathini wakho futhi ngokufaka indle emhlabathini wakho, izinambuzane azidlaleli khona, iyona ndlela ongakwazi ukulawula ngayo izinambuzane.

Kubalulekile ukujwayeza izitshalo zakho amanzi amancane, ungasebenzisi amanzi amakhulu. Ngalokho, ukuzijwayeza ukuthi nangesikhathi sokuthi kufike isomiso, sifike zona sezijwayele amanzi amancane, zikwazi ukuphila nangesikhathi sesomiso. Uma uzijwayeze kanjalo, azifi noma seku kunesomiso futhi lokho kuyalekelela nasekutheni songe amanzi. Izitshalo ziyakwazi ukuphila ngendlela wena ozijwayeze ngazo.

Impela ukwabiwa komhlaba kabusha kuyinto elungile ngoba kunabantu abathathelwa umhlaba okwakungowabo ngaphandle kobulungiswa nangaphandle kwesivumelwano. Ngakho-ke, kumele imihlaba wabiwe ngokulinganayo ngoba esikhathini masithi siyabheka, kunabantu abanemihlaba eminingi mase kuba nabantu abangenawo umhlaba. Ngakho-ke, kumele umhlaba wabiwe ngokulinganayo ukuze abantu bazoba nendawo evulekile, benze izinto abazifunayo nabafuna ukulima bazikwazi ukuthola indawo yokuzilimela.

Ukudla kumele kupakishwe emaphepheni akwaziyo ukugcina ukudla kuyinto okumele kube yiyo kungashintshi, amaphepha angabolisi ukudla nalawa angajulukisi ukudla kube nomsokamo, kugcine ukudla kuphephile futhi kunempilo, kufike kubathengi kusayinto efanelekile ukuthi bengayidla. Ngaleyo ndlela akuze ukuba nabathengi ababanezikhalazo kugcina kuwa amabhizinisi.

Bengasebenzisana nabalimi ukuthi bababuze imibuzo yezinto abangase bezidinge uma belima, okuyizinto ezifana nama-gloves-i , amaguzu nezimpahla zokugqoka ezingenayo inkinga ekuthenini uzifake emasimini. Lokho kungalekelela ukuthi bakwazi ukuklama kahle izinto okuyizonazona ezidingwa abalimi.